Mona ke bona bothata bo leng teng. Ke fumana hore karete ena e o reng o no o tlo e kopa ha o tla kgona ho e fumana ka lebaka la hore o na le dikoloto tse ngata haholo mme dikoloto tsena di kwalletswe o kwalletswe monyetla wa hore re ka o fa karete ya ho re o kadime tjhelete ha o ka etsa hang hang hore o tsebe ho patala dikoloto tsena o di hafole mohlolomong o ka kgutla kamora kgwedi tse six ka ka mora kgomo tse tshele ka mora kgwedi tse tsheletseng wa tlo shebisisa hoba dikoloto tsa hao di theohile mme ke hona re ka kgonang hore re le banka re o fe karete ya hore o kgone ho etsa dikoloto.

Mohatsaka ebe o bone hoba ditefiso tsa karete ya dikoloto di tla nyoloha selemong se tlang. Ke ne ke nahana ho re ntate re kwale karete ena ya sekoloto hoba re se re kwetse mabaka kaofela ha re sa e hloka hobane jwale e tla re kenya bothateng.

Dumela le kae ke teng? Ee, ke ne ke batla thuso ke ne ke kopa thuso. Ke tswa lebenkeleng la banka ke lo batla karete ya ho reka ka sekoloto empa ke fumana hoba lebitso la ka le lebe haholo ke ne ke kopa tsela e le ka mpontshang yona hore ke tsebe ho lokisa lebitso la ka le tlohe bobeng. Mme ke kgonne hore nakong e tlang ke kgone ho fumana karata ya ho reka ka sekoloto.

Ke bona ekare re tla sokola kgweding tse tharo tse tlang. Jwale ke ne ke nahana hore ke ye lebenkeleng ke lo kopa hore ba phahamise ba eketse tjhelete kareteng ela ya sekoloto hobane ke bona ekare re tla soko-sokola hanyenyana. Jwale ha ke tsebe wena ono nahana jwang ntate nna ke bona e le monahano o motle haholo hore re tle re se ke ra sokola le bana ba tle ba tsebe ho fumana dijo.

Motswalle wa ka o ka ya mane lebenkeleng wa lo bula karete ena ya ho reka ka sekoloto akere wa bona haka moo ke phelang teng. Ha re hloke letho ke ka baka la karete ena ya ho reka ka sekoloto hoba le ha o e patala tjhelete ya teng, empa ha o e le le ka lebaka la hore ha o hloka ho reka ka sekoloto nako efe kapa efe wa kgona ho reka ka sekoloto, mme o tswe matshwenyeho e tla o thusa haholo wena le ba lelapa la hao.

Dumelang le kae re teng? Ke founa mabapi le account-o e ke e butseng ke ile ka ho fumana molaetsa wa hore ke tlameha ho ema dibeke tse pedi empa jwale se ke fumana beke tse pedi di fetile ke ne ke kopa tlhakisetso ka seo.

Tshwanetseng ho se etsa ke ho ya mabenkeleng a manyenyane o bule account-o mohlolomong mabenkele a rekisang diphahlo tsa ka tlung mohlolomong mabenkele a rekisang diaparo tsa bana mme o bule account-o ya sekoloto o nne o e patale kgwedi le kgwedi ba kgone ho bona tsela eo o kgonang ho re o tsamaise dikoloto tsa hao ka yona.

Lebaka le etsang banka e se ke ya dumella batho ba kgolang tjhelete e nyenyane hore ba kgone ho thola ho fumana karete ena ya dikoloto ke ka lebaka la hore ho ba kgola tjhelete tse nyenyane empa ditjhelete tseo di sa tlo kgona ho kwala mabaka a bona, mme le ho patala dikoloto.

Ha o batla ho fumantshwa thuso ya hore o ka dumeletseha hore o fumane karete ya sekoloto o tshwanela ho ba o kgola tjhelete e ka hodima dikete tse tsheletseng. O be le bopaki ba account number ya hao le bopaki bo bontshang hore kannete o ya hola mme o tshwanela le ho ba le bopaki ba hore o ya sebetsa.